Ee, nka akantsha morogo wa lerotho, ke morogo o o sa itsegeng thata mo bathong mme o na le melemo e mentsi. Lerotho le nontsha mmele ka gonne le na le dikotla gape le thusa le tshireletso go sireletsa mmele kgatlhanong le malwetsi. Gape go na le morogo wa thepe. Fa re ka leka merogo e e ntseng jalo re ka oketsa mefuta ya dijo mo malapeng a rona ebile re sireletse le setso sa rona.

Go jwalwa ga diapole go tsaya nako e e telele ka gonne ditlhare di tlhoka lefatshe le le nonneng le metsi a a lekaneng. Fa o setse o di jwetse o tshwanetse go di tlhokomela, go di fa dijo le go sireletsa matlhare a tsone. Dipanana tsone di gola ka bonako, di tlhoka go nosetswa kgapetsakgapetsa mme morago ga dikgwedinyana di se kae, di ka nna le maungo. Ka jalo mefuta ya maungo e farologane mo lobakeng la go gola le tlhokomelo ya yona.

Ditamati di simolola ka peo mo . Fa di gola go nna le dimela dinnyane mo tshingwaneng. Di tlhoka mmu o o nonneng le metsi a a lekaneng le letsatsi. Re tshwanetse go di nosetsa kgapetsakgapetsa le go di tlhokomela. Fa di botswitse di rojwa ka seatla, ka bonya gore di se ka tsa senyega.

Rooibos e jwalwa ka peo e e tlhagang mo mmung o o nang le leswe la motlhaba le pula e e nnye. Sefate sa rooibos se tsaya ngwaga kgotsa go feta gore se gole. Fa se setse se butswitse, makala a rengwa ka diatla kgotsa metšhini, morago ga moo a kgaolwa ka ditshipi tse di nnye. A beiwa ka mekgatana go bela, go bela ga tsone di fa rooibos mmala o o mohibidu le tatso ya yone. Ka letsatsi a a tlhatswiwa mme a a phuthelwa gore a rekisiwe jaaka teye.

Rooibos e na le melemo e le mentsi mo botshelong jwa motho. E thusa go fokotsa kgatelelo ya madi ka gonne e na le caffeine ebile e thusa le go lwantsha malwetsi. Rooibos gape e thusa le mo maleng, e fokotsa le letshololo, gape e sireletsa mmele mo kotsing ya malwetse a pelo le kankere. Ka jalo, rooibos e thusa motho go nna botoka le boitekanelo jo bo siameng.

Dikgwetlho di akaretsa komello ka gonne setlhare se se gola mo mafelong a a nang le pula e e nnye. Gape ba itemogela mathata a ditshenyegelo tse di kwa godimo tsa peo, didiriswa le metšhini. Go na le mathata a a ka senyang ditlhare, ka jalo go rarabolola mathata ao puso e ka thusa ka ditlamelo tsa metsi ebile balemirui ba ka dirisa mekgwa ya temo ya sejosennye go fokotsa ditshenyegelo. Gape go botlhokwa go nna le dipatlisiso le thuto go lwantsha malwetsi.

Dikgwetlho di akaretsa maemo a bosa jo bo fetogang jaaka dipula tse dintsi tse di senyang maungo gape le malwetse a a senyang ditlhare. Ka dinako dingwe, maungo a a senyega ka gonne go sena babereki ba ba lekaneng, gape ke go tlhoka le mafelo a a siameng a polokelo, dipalangwa tse di ka tsenyang maungo ka pele kwa mmarakeng. Tsotlhe tseno di dira gore balemirui ba itemogele mathata a a magolo mo ditirong tsa bona.

Ditsela tse di ntšha di akaretsa go fetolela gore e nne dijeme. Maungo a dirisiwe gape go dira matute le dino tse di monate tse di rekisiwang ko mmarakeng. Gape go na le mokgwa o mongwe wa go omisa gore di nne le botshelo jo bo leele. Maungo a mangwe a dirisiwa go dira diphataphata le juice. Tsotlhe tseno di thusa gore maungo a se ke a senyega mme gape di tsenya letseno le lengwe mo balemiruing le mo ikonoming ya naga.

Maungo a a jwalwang le go jewa thata mo lefatsheng ke apole, dipanana ka gonne di na le melemo e mentsi ya phepo. Ditamati le tsona di jewa ka letsatsi ka letsatsi mo dijong tse dintsi. Maungo ano ke one a a atileng thata mo lefatsheng.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe e akaretsa ditamati, ditlhapi, aeye le lettuce. Ditamati di jewa thata ka gonne di dirisiwa mo dilong tse di ntsi. Tlhapi e jewa thata ka gonne e na le Vitamin A. Aeye e jewa thata ka gonne e dirisiwa mo dijaneng tse di ntsi. Lettuce le lone le jewa thata ka gonne le motlhofo go le jwala. Ka jalo merogo eno e jewa thata ka ntlha ya fa e na le melemo e e phepa mme e gola mo mafelong a a mantsi.

Mo temothuong di thusa ka go tlisa dijo tse di lekaneng mo bathong ka gonne di lengwa ka bontsi, le gore di itemogela maemo a a farologaneng a bosa. Di thusa gape le ka go tshegetsa balemi ka madi a a tswang kwa mmarakeng. Mo dithulaganyong tsa dijo di dirisiwa go dira dijo tse di farologaneng jaaka bogobe, borotho, dijo tsa bana le dijo tse di diriwang kwa difemeng.

Wine farming ke temo ya morara o o jwalwang go dira wyn-e. Morara ke dijwalo tse dingwe tse di botlhokwa mo temong eno ka gonne ke tsone sejalo se se golo se se dirisiwang go dira wyn-e. Ka jalo wine farming e raya go jwala le go tlhokomela morara ka boikaelelo jwa go dira wyn-e.

Dilo tse di tlhokegang ke lefelo le le siameng. Go tshwanetse ga nna lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng le mmu o o siameng. Sa bobedi ke metsi, tshigwana e tlhoka metsi a a lekaneng go nosetsa dijalo. Sa boraro ke mefuta ya dijwalo, go tshwanetse go tlhopiwa dijalo tse di tshwanetseng maemo a bosa jaaka merogo kgotsa maungo. Sa bone ke dijalo tsa go fepa mmu, go ka di thusa go dira gore mmu o ne o nne botshelo jo bo molemo. Sa botlhano ke tlhokego ya tlhokomelo, go tlhokega go lema go lwantsha dimela tse di senyegang, ka jalo dilo tseno di botlhokwa go netefatsa gore tshingwana ya lelapa e atlegile ebile e tlhagisa dijo tse di motlhofo.

Setlhare sa rooibos se gola sentle mo mmung o o senang mme se thusa go boloka metsi, se thibela go kgarakgantsha mmu le go nyelela ga mmu. Rooibos e fa diphologolo di le dinnye sebaka sa go nna ka jalo e oketsa mefutafuta ya botshelo. Se sireletsa tikologo go tswa mo . Rooibos e thusa go sireletsa tikologo le go oketsa mefutafuta ya botshelo.

Dithoro tse di botlhokwa ke mabele a le mantsi, raese le korong. Dijo tse di diriwang ka dithoro tse di botlhokwa ke bogobe, borotho le raese e e apeilweng. Botlhokwa jwa tsone ke gore ke dijo tse motho, tse batho ba le bantsi ba itshedisang ka tsone ka letsatsi ka letsatsi. Dithoro di na le madi a a oketsegileng a maatla a a thusang mmele go dira tiro ka letsatsi ka letsatsi. Di thusa le ka polokelo ya dijo, ka jalo, dithoro le dijo tse di diriwang ka tsone di botlhokwa ka ntlha ya phepo, polokelo le matshelo a batho.

O tshwanetse go itse gore mmu o tshwanetse o nne o le motlhaba, go tlhopha lefelo le le nang le letsatsi le le lekaneng, tlhokomelo ya temo, go tlhokega metsi a a lekaneng mme a se ka a nna a a mantsi thata.

Rooibos ena le tse dintsi tse di dirang gore e nne le boleng jo bo kgethegileng jaaka sejalo se se rekisiwang. Se kgotlhelela maemo a bosa thata, se thusa mo go sireletseng tikologo, se thusa ka go fokotsa kotsi ya malwetse a pelo, go nontsha sesole sa mmele le go fokotsa kgatelelo ya mmele. Melemo e mengwe ke gore e na le caffeine ka jalo e ka jewa ke botlhe go akaretsa bana le bagolo, e sireletsa mmele kgatlhanong le malwetsi.